Ngibona kuwumbono omuhle, noma kungelona ibhizinisi elilula, ngoba ukubolekisa ngemali kubantu kuyaye kube ney'nkinga zakhona, usuthola abantu ababoleke imali bengasafuni ukuyibuyisa, noma sebehambile, noma sebethuthile. Ugcine usulahlekelwa imali kanjalo.

Ngizizwa engathi ngithole ulwazi oluningi, ngokubeka kwezimali, kanye nokuthatha umhlalaphansi. Kunezinto ebengazi ukuthi zikhona. Lapho uvalo lami livela khona, ukuthi kuney'ndawo lapho umuntu ekwazi ukubeka khona imali yakhe, kodwa imakethe ibuye yehle iphinde ikhuphuke. Okwenza ngibe novalo, ukuthi uma ngase ngiyifake imali yami, ngizoyithola iningi, noma incane. Kodwa-ke sengicabangisisile, ngalalela nezinto ekade zishiwo umaluleki wemali, ngabona ukuthi okungcono ngiyithathe le mali, ngiyoyitshala lapho ingase izuze khona enye imali.

Lezi zinkundla zenze impilo yabantu basemakhaya yabalula, sebeyakwazi nokuxhumana nabemindeni yabo abakude, baphinde bathumelane iy'mali, noma bathole izimali eziphuma kwimindeni yabo ngaphambi kokuthi, ngaphandle kokuthi bahambe baye edolobheni, baye emabhenki ukuze bayothola lezi zimali. Ibingeke ibelula impilo yasemakhaya ukube lezi zinkundla bezingekho.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo, kusuke kuyilapho umshwalense uphenya khona ukuba isicelo sakho ngeqiniso, noma asikho, kuvamise ukuba izinyanga eziyisithupha. Akungiphathi kahle ukuthi kusamele kulindwe isikhathi esingaka, ukuze kutholakale imali okade uvele uyikhokhela njalo ngenyanga. Nanokuthi, ukushona komuntu kwenzeka wonke umuntu engalindele. Kepha-ke leyo mali umndeni usuke uyidinga.

kakhulu lesinyathelo esengisithathile, sokufaka isicelo sokuboleka imali ebhenki ukuze ngithenge umuzi. Kepha imvuzo izobe imkhulu kakhulu. Okokuqala, iy'ngane zami sezizoba nekhaya. Okwesibili, sengizoba nomuzi ozobe ubizwa ngelami igama, engingeke ngize ngiphucwe umuntu. Okwesithathu, imali yokukhokhela lo muzi engiwuthengayo, asikho isidingo sokuthi ngiyikhiphe yonke njengamanje, ngoba anginayo, kodwa ibhenki lizowukhokhela, bese mina ngikhokhele ibhenki kancane kancane, isikhathi seminyaka engango-twenty.

Kuwumqondo omuhle kumndeni wakwa-Martens ukuthi uyi-aplayele i-overdraft, ngesizathu sokuthi ngisho sekuthiwa imali abanayo ebhenki incane, bazokwazi ukuthi bakhokhele izidingo zabo, nanokuthi njengoba behlala edolobheni elincane, kuba, kuye kube khona izidingo zemali eziphuthumayo, bazokwazi ukuthi baphinde basebenzise yona i-overdraft. I-overdraft iyafana nje nesikweletu esincane esesikhashana, ibhenki elikunikayo, ikunikeza leyo mali, bese uphinde ubuye uyikhokhe. Okubi-ke ngayo i-overdraft, ukuthi uma usungathi usuya hluleka ukukhokha, ibhenki liyakwazi ukuyihoxisa isicelo sakho, nanokuthi inzalo yayo i-overdraft ivamise ukuthi ibe phezulu.

Ngivamisile ukusebenzisa inkundla zemali ephathwayo, ngoba ngijwayele ukuthumela ugogo ohlala emakhaya imali. Kwenza izinto zibe lula, ngoba uyakwazi ukuya ngisho esitolo eseduzane naye ukuze uyoyikhipha. Asikho isidingo sokuthi aze agibele, aye edolobheni ukuze ayithole le mali. Kwenza izinto zibe lula kakhulu kumina.

Uyazi mngani, kubalulekile ukuthi sisheshe silihlelele ikusasa lethu, ngoba asazi ukuthi kuzokwenzekalani, kungase kuse siphila, kungase kuse sesingasekho. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uwuthole umshwalense, ukuze iy'ngane zakho, kanye nomndeni wakho kubekhona okuncane abazokuthola uma uhamba emhlabeni, abakusebenzisa ukuthi bakukhokhele izikweletu zakho, kanye futhi ney'ngane zikwazi ukuthi ziye esikoleni, nomndeni ube, ube nokuncane ozokusebenzisa, ozobaqhuba okwesikhashana. Yingakho-ke kumele siwuthole umshwalense.